Re apara matlalo a diphologolo a bipang dikarolo tsa sephiri tsa banna le basadi. Basadi le bone ba apara go bipa mabele, ba fetogetse kwa go seo, gonne diaparo tse dibofilweng ka matsela, mme di tlhamilwe go nna diaparo tse dintle tsa setso.

Ee, ke akanya gore di ka aparwa go ya kwa mafelong a a ntseng jalo, ka jaana moaparo o na o supa le go emela ka fa rona re le baTswana re aparang ka teng jaaka ngwao ya rona.

Fa ke tshwanetse go tlhopha gore ke e fe e ntle, ke tla tshwanela ke go bua ka baTswana, ke e bontsha ditlhanyana tsa setso se se tsentsweng mebala e e farologaneng le diaparo tsa bogologolo tsa setso.

Fa a le ntshitse ntlha eo, maZulu le maXhosa ke bona ba rotloetsang bana ba bannye ba segompieno, go apara moaparo e mokhutswane eo e ntshang dinamana, mme e ntsha mebele ya bona. Mme fa o le jalo, meaparo e jaana a se e tshwanetseng, mme e e siameng gore batho ba basadi ba tla e apara fa bathong. Meaparo e tshwanetseng ke fa ba apara meaparo e sutlhang, mme e thiba mmele sentle.

Fashion-e diaparo le mabennyane, di ka bontsha setso sa motho ka go bontsha diaparo tsa setso, ditshwantsho tswa tshwantsetso le boswa jwa setso. Gantsi dikarolo tseno di bontsha dingwao, ditumelo le ditekanyetso tse di jaaka , bo moya kgotsa maemo mo setšhabeng, ka sekai diaparo tse di rileng kgotsa dilwana tse dingwe di ka nna tsa beelwa ditiragalo tse di kgethegileng kgotsa meletlo, go tlhomologa botlhokwa jwa tsone mosetsong. Mo godimo ga moo, ditlhotlheletso tsa setso mo fashion-eng di ka bonwa mo di-pattern-eng, mebala le matsela tse di ka tsosang maikutlo a go itshupa le go nna setšhaba, ka go apara diaparo tsa setso batho ba bongwe ba tlhagisa medi ya bona le go golagana le boswa jwa bona.

Mofuta wa moaparo o a farologana go ya ka ditso le dingwao, mo ditsong dingwe basadi ba ba nyetsweng ba apara diaparo tse di rileng tse di jaaka disaree, dikimono kgotsa dikhafo mo tlhogong, gantsi e tshwantshetsa boemo jwa lenyalo, kgotsa boitshupo jwa setso. Gantsi dingwao tseno, di simologile mo ngwaong, mo bodumeding kgotsa mo mekgweng ya setšhaba, le moaparo o ka nna wa bontsha seabe se sešhwa sa mosadi kgotsa maemo a gagwe mo lelapeng la gagwe kgotsa mo setšhabeng. Moaparo o rileng, o ka nna le bokao jwa semowa, jwa botshwantshetso kgotsa jwa moletlo, mme go apara e ka nna tsela e mosadi a bontshang ka yona gore o tlotla boswa jwa gagwe le maitlamo a gagwe a lenyalo.

Diaparo tsa setso tsa seTswana gantsi di dirwa ka matlalo a diphologolo, bobowa le . Go supa kgolagano ya hisetori ya ngwao le thuo ya temothuo, dilo tse di jaaka Karoos, kobo e e dirilweng ka matlalo a diphologolo le dikobo tsa setso tse di dirilweng ka bobowa kgotsa di aparwa go thutafatsa, go dira meletlo le jaaka matshwao a boitshupo jwa setso. Tiriso ya didirisiwa tse, e bontsha bokgoni jwa baagi le kgolagano ya bone, le tlholego.

Setso se tlhotlheletsa thata diaparo tsa basadi go bopa ditaele, matsela le ditlhamo tse di bontshang mekgwa ya setso, dingwao le boitshupo. Diaparo tsa basadi gantsi di tshwantsetsa boswa jwa setso, maemo a lenyalo kgotsa maemo mo setšhabeng, di farologana thata go ralala ditso le merafe e e farologaneng.

Diaparo tsa setso ruri di ka nna mmogo le di fashion-e tsa segompieno, batlhami ba le bantsi ba tsenya dikarolo tsa setso mo ditlhamong tsa segompieno, ba dira kopano ya bogologolo le e ntšhwa. Motswako ono o dira gore boswa jwa setso bo bolokwe fa bo santse bo le maleba, ebile bo style mo lefatsheng la gompieno lwa fashion-e, go tlhe go bona tekatekano fa gare ga go tlotla ngwao le go amogeloa segompieno.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa moaparo wa basadi ka matsela a tlhomologileng, di-pattern-e, mebala le ditaele tse di bontshang hisetori ya bone, mekgwa ya bone le dingwao tsa bone. Diaparo tsa setso di na le seabe se segolo mo go somareleng boswa ka go dira jaaka kgolagano e bonalang le nako e e fetileng ya setšhaba. Dingwao le boitshupo jwa sone, e thusa go fetisa mekgwa ya setso le dingwao go tswa mo kokomaneng e nngwe ya go kwa ko e latelang, mme go e boloka go ka godisa maikutlo a boikgantsho le go nna karolo ya setšhaba.